Timhaka ta COVID-19, leti a ti haxiwa eka Munghana Lonene FM.

Ti nga pfuna swinene hikwalaho ka ku, vanhu vo tala va tirhisa tipulatifomo teto. Se loko munhu a post a hoxa video ya yena eka tipulatifomo to fana na teto, ti voniwa hi vanhu vo tala swinene.

Mina ndzi vona hi nga ri a ti na dyondzo. Kambe tin'wani ta tona, ti na dyondzo, kambe to tala ta tona a ti na dyondzo.

Nga va na nkucetelo wo vona leswaku, eka nkarhi wa sweswiwani, swilo swi endliwa njhani. Hikokwalaho ka ku swilo swi tshama swi swi cinca hi minkarhi.

Va vaviseka swinene. Hikokwalaho ka ku, swi fika laha swi onhaka na vito ra munhu.

Va nna right ya ku ringana ni van'wanyana, tanihi muxavi. Right, ya ku pfumeleriwa ku vulavula swin'wana na swin'wana leswi vana va swi lavaka. Va na mpfumelelo, wo vulavula hi swilo leswi va nga swi xava.

Newspaper yi yi vulavula hi tihlokomhaka kumbe hi tinhlokohungu ta nkarhi wa sweswi. Kambe magazini yi vulavulaka hi swilo leswi swi nga hundzeriwa, kumbe hi swilo leswi nga endleka kumbe leswi hi hanyaka hi swona. Leswi swo ka swi nga ri ki na nkarhi ku swi endleke nkarhi muni.

Ndzi ta lava ku hlaya hi mahungu ya ku va munhu wo karhi a dlaye munhu hikokwalaho ka ku, i xidyoho xi kulukumba. Se ndzi ta lava ni ta lava ni ta va ndzi kha ndzi lava ku twisisa ku, hikokwalaho ka yini munhu a nga dlaya munhu, ku ri swi va swi endlise ku yini ku a fika eka decision yaleyo dlaya munhu.

Ku hlupheka hi network.

Ku tsakisa vatirhi, ku koxa ntirho, ni ku engetela ndhavuko.

Ndzi nga n'wi hlamusela leswaku a swi safe ku tirhisa ti Wi-Fi to tani. Naswona a nga endla ya yena Wi-Fi. Leyi nga ta tshama endlwini ya yena kumbe laha a tshamaka kona, leyi nga ta va yi ri safe.

Mbuyelo i ku, wena i nge pfuki i pfumale data. Vubihi i ku, hi loko, data leyi yi nga yi xava, yi espayara i nge se heta ku yi tirhisa.

Mina ndzi vona hi nga ri, swi ta va swi nga ha tirhi. Hikokwalaho ka ku social media sweswiwani, vanhu vo tala va yingisela swilo, va vona swilo eka social media. Hi ku ya ka nkarhi, maphephahungu kumbe ti rhadiyo ti ta va ti nga ha tirhi.

Swi ya hi ku khamphani yaleyo, yona yi lava ku benefit mali muni. From kusuka ka product-i leyi yi xavisaku. Loko kurive va lava ku benefit-a mali yo tala, swi vula ku va ta durhisa xilo lexi va va xi xavisaku. Kambe loko kuriveni a va lava ku benefit mali yo tala, va nga endla xilo lexi va xi xavisaku, xi va xi chipile swinene.

Swi na ku hatlisa swinene, ene naswona i vona swilo leswi endlekaka misava hinkwayo. Handle ka ku vona swilo leswi endlaka endlekaka ka ndhawu leyi i tshamaka ka yona. Loko i tirhise selulafoni kumbe computer, i kota ku vona swilo leswi endlekaka misava hinkwayo.

Van'wani va swi tsakela, kambe van'wani a va swi tsakeli.

Eka nkarhi wa sweswiwani ndzi tirhisa Telkom, hikokwalaho ka ku a yi durhi yi chipile.

Netiweke yo antswa yo xava data eka yona i Telkom. Hikokwalaho ka ku yi chipile swinene, ene ti-data ta vona ti last nkarhi wo leha.

Mina ndzi tsakela yo rhikhodiwa. Hikokwalaho ka ku, ndzi nga kota ku yi yingisela eka nkarhi wun'wani na wun'wani, lomu ndzi va ku ndzi ri kona.

Swi nga va vuyiserisa swinene. Hikokwalaho ka ku va ta tshama va ri na vutivi bya swilo leswi endlekaka handle, naswona va ta kota ku saver mali, ku ka va nga ha hakeli data kumbe Wi-Fi leyi a va yi hakela. Va tirhisa yaleyi tirhisaka hi muganga.

Laha Afrika-Dzonga switichi swa swiyanimoya swi na ti swo hambanahambana. Swo fana na ku hluvuka ka matimba ya nhluvuko, ku hluvukisa matimba ya vanhu, ku hluvukisa nhluvuko wa tindhawu, ku hluvukisa nhluvuko wa polotiki.

I nga tirhisa two factor authentication. Yo yo verify kambirhi, na ku tirhisa VPN yi vitaniwaku visual private network ku tisirhelela.

A ndzi se hlaya. Hikokwalaho ka ku mina ni phurifera ku yingisela mahungu, kumbe ku ma vona ka TV than ku ndzi wa hlaya eka eka phephahungu.

Xilipi xa swilo leswi i nga swi xava, hi xona xi nga ta kota ku ku pfuna, kumbe ku lawula ku u kota ku vuyisela buruku ra wena.

Data leyi ni vonaka yi ri na ntikelo, hi ku ya ka mina ni vona ku ri Telkom. Ene ku kuma yona swi olove swinene. I ku ti kumeka SIM card ya Telkom, i yi register, ivi i xava airtime, i kota ku xava data, i dayila star one eighty hash. Ivi i ya ka option ya data i kota ku xava data leyi yi nga na ntikelo ku tlula ti-network hinkwato a Afrika-Dzonga.

Mahungu ma hatla ma fika, naswona ma va ma ri safe ku va ma nga voni vanhu van'wanyana. Handle ka ku va munhu a kombiwa. So ku vulavula na munhu hi WhatsApp swa antswa hikokwalaho ka ku, u va u ri safe. Mahungu ma wena ma va ma tumbetekile, ku ka vanhu van'wanyani, ku va va nga wa voni.

Swivangelo leswi ni nga n'wi nyikaka swona i ku yi ta pfuna vana hi dyondzo ku tumbuluxa minkateko ya ntirho ku antswisa vuxokoxoko bya vaaki bya vaakatiko ku pfuna lava va ku kuma ntirho wa mahala ku lwisana ni ku hambana ka thekinoloji ku pfuna na hi ku antswisa ku languteriwa ka swilo na ku nyika mfumo nkarhi wo tswarisa ntirho wa wona.

Nkoka wa DSTV eka muti lowu nga na vana i dyondzo ya vana vun'we bya ndyangu vutshunguri lebyi hlayiseke ku hlayisa vana endlwini ku vutshila bya ririmi na ku tshama va ri karhi va ti vuyela.

Nkoka wa library wo va na Wi-Fi i ku nyika vaaki mfikelelo ya dyondzo ya nkarhi hinkwawo ku pfuna vana ni vadyondzi ku pfuna lava nga ri ki na swa nkoka swo tirhisa inthanete endlwini ku tumbuluxa minkateko ya ntirho ku engetela ku tirhisa layiburari ku lwisana ni ku hambana ka digital na ku pfuna na vatswari ni vasunguri va bindzu.

Mina ni yingisela mahungu ya le ka ENCA hikokwalaho ka ku eka minkarhi yo tala mahungu lamawani ma khumbala ma khumbareta na na na matiko ya le handle.

I hungu leri a ri ku kombiwa ku fambiwa khoto ya wun'wani wa vayimbeleri va Afrika-Dzonga laha a ku hlamuseriwa ku ri u dlayile nuna wa yena laha na sweswi ka ha fambiwaka tikhoto.

Yi pfuna hi ku hatlisa naswona a yi lavi ku ri munhu loyi u n'wi rhumelaka mali a va a ri na akhawunti ya bangi yo karhi u fanele ku va a ri na ID ya yena ntsena ku hunguta ku fambafamba ku olovisa ku pfuna lava nga ekule ku pfuna loko ku ri na emergency ku tshembeka ni ku hlayiseka.

Xiyanimoya xa le kaya xiyanimoya xa timhaka ta rirhandzu xiyanimoya xa vana xiyanimoya moya xa vutlhari kumbe vurhangeri xiyanimoya xa vukhongeri.

Mina ndzi vona hi nga ri yi mfumo wu fanekele wu veka nkarhi hikokwalaho ka ku loko kuriveni a ku na nkarhi vanhu va nga hela va vavisekile loko se vafanekele va tlhelela emimitini ya vona loko va suka laha ku nga na inthanete kumbe van'wanyani va nga tleli vusiku hinkwabyo munhu a ri le ku nga na inthanete kumbe van'wanyana va nga vuyi ekaya vusiku hinkwabyo dyambu hinkwaro munhu a ri le ku nga na inthanete.

Swi olovise hi ku i koteka ku pfuneka hi nkarhi wun'wani na wun'wani ku ponisa nkarhi ni mali yo famba ku pfuna hi tindzimi to hambana ku nyika mahungu ya ntiyiso hi ku hatlisa ku pfuna vanhu lava nga na mindzulamiso na ku dyondzisa vanhu ku tirhisa thekinoloji.

Wi-Fi eswikolweni yi na yi ni nkucetelo lowukulu swinene eka tidyondzo ta swichudeni hikuva yi endla leswaku dyondzo yi yi va ya nkarhi wa sweswi yi va yi ntsongo ku tikeriwa naswona yi engetela vutivi.

Loko u rivale password ya wena kumbe u nga swi koti ku nghena eka akhawunti ya wena, u nga pfuneka hi ku hlengeleta password hi ku hatlisa, ku tlhela u vutisa support ku sirhelela akhawunti ya wena, ku tirhisa password manager na ku ti hlayisa emahlweni.

Ku hoxisa ntiyiso wa mahungu, ku hluvukisa ku tlhela ku tlhela ka mianakanyo, ku ku hlasela vuthu, ku hoxisa vutshila bya palamende, ku pfumala ku tiyisisa mahungu, ku angarhela rihanyo ra vanhu.

Va nga hoxa xandla hi ku va xihlanganisi xa nkoka. Ku antswisa ku fikelela ka tithekinoloji, ku dyondzisa vanhu hi ku tirhisa thekinoloji, ku sirhelela vanhu eka swidzidziharisi, ku pfuna vafana na vamanana ku hlengeleta mahungu ya le kaya, ku tirhela ku amukeriwa ka thekinoloji.

Ku tivisa hi ku hatlisa swiyimo leswi fanaka, ku tiyisisiwa milawu ya ku sirhelela, ku lulamisa vanhu loko ku ri na swiphiqo, ku kombisa swikombiso, ku pfuna vamanana na vatukulu, ku ti hlanganisa na timbanga, ku hlaya mintirho leyi nga ta va na mpfurha.

Ina eka nxopaxopano na ku vulavula hi switori mahungu lama khandziyisiweke ma fanele ku antswisa hi ku hatlisa ku tlula ti-platform-o ta xidigitali.

Ku hoxa vutivi bya nkarhi wa vona. Ku va ni xiphiqo xo fikelela, ku hluvukisa ku hlula ka mianakanyo, ku angarhela rihanyo ra vukulu, ku pfumala ku amukeriwa ka thekinoloji.

Ku engetela mali leyi tlulaka mpimo wa khampani hi wun'wana na wun'wana, swi nga va na swiphiqo swa nkoka. Kambe swi nga endliwa hi ndlela leyi nga pfumeleriwangiki loko ku landziwa milawu na swiyimo leswi faneleke.

Ni nga n'wi tsundzuxa leswaku u fanele ku sirhelela vuxokoxoko bya yena efoyinini, ku ku tivela swihoxo, ku hlaya, ku tirhisa data, ku hlengeleta update, ku sirhelela eka social media.

Loko u langutana ni rungulo leri hoxeke kumbe mahungu ya mavunwa, i nchumu wo chavisa, kambe u nga tirha leswaku u kambisisa mahungu yalawo ku sirhelela van'wani, ku tiyisa vutivi, ku hlaya swikambelo.

Eka nxavo wa ku engetela data eka Afrika-Dzonga VAT, VAT, yi katsiwile hi ku landza milawu ya mfumo.

Vu-journalist-i lebyi nonokaku byi fanele ku tlula ku pfuxetiwa ka mahungu hi nkarhi wa xiviri, hi ku hi ku landzelela ku tiyisisa ntiyiso, ku hlonipha vuxokoxoko, ku pfuna ku twisisa, ku tirhela ku kambisisa.